Ba tlametse ho tseba hore ntho e nngwe le e nngwe e teng. Ke hore bona ba tsebe ho tswela pele ka dipapadi tsa bona. Jwale boshodu ha bo ke ke be ba thusa hobaneng bo kgutlisetsa process morao. Hobane jwale tlametse ho nno ho dule ho rekwa ntho tse ntjha.

Ya tjhelete sehlopheng sa dipapadi ke horeng re ipatlele di-sponsor-a le batho e le horeng ba ka rata ho donate-la sehlopha sa rona. Le bo ho donate-a le bo di-kit, dibolo, diphala, jwalo jwalo.

Nna ka ke ntsha bodutu ka ho bapala netball-e bo Sontaha, mohlomong bo dihora tse kabang five or six.

Nna ke rata papadi ya netball-e, jwale ha ho bapala netball-e, re bapala ka matsoho melao e mengata. Seka o hlo ko bone dikipeng mona ho na le di-alphabet-e tse sa tshwaneng. O mong le o mong o na le position ya hae and ka hara lebala, ho na le be leng horeng ho na le mola e ba sa tlametseng ho tlola, moleng o ska a bapalla position-eng e itseng.

Ra bapala Sontaha ya ba re win-ne tjhelete e ka bang one thousand ranta. Ne re betjhitse di-two hundred le di tse ding tse five. Jwale ya ba ra ba ra win-a hobaneng rona re dula re practice-a re etsa sure horeng re fit-i for dipapadi tseo re di bapalang.

Ke dipapadi tse tshwanang le bo cricket-e, bo rugby, bo hockey. Ke ke bone dipapadi tseo batho ba sa di kenelle haholo. Ke nahana ke hobaneng ha ba na tsebo e kaalo le ho reng ha se ntho e tlwaetse e tlwaelehileng makeisheneng.

Nna ke bontsha botshehetsi ba ka ka horeng ha e dula e ntse bapala ke nne ke shebe le nne ke support, nne ke jwetse metswalle ya ka ka yona. Horeng le bona ba shebelle, ba e tsebe ho ithuta ka yona, ba e tsebe.

Batho ba bapetseng karolo e kgolo bophelong ba ka ke coach ya ka, di-team mate tsa ka, le bakgotsi le family ya ka. Batho bao ba ntsheheditse haholo nakong ntse ke, ke ntse ke bapalla di-team-ing tse tlase hona tjena ke bona support system ya ka.

Ke ka iphumana ketsahallong e itseng. Ho dula ho na le bo di-paramedic. Re na le first aid kit, so ha re ka ithola re le ketsahallong e itseng. Batho bao ba dula ba le teng hore ba re fe thuso e re e hlokang.

Phethoho tse ke batlang ho e bona ke horeng re fumane dibaka tse ngatanyana tsa ho ikwetlisa horeng re tlose bana bo seterateng jwalo jwalo le batho ba baholo ha re ikutlwa ho ikwetlisa re kgone ho ya moo. Nna nka etsa hore re bue le bo di-councilor-ra tsa makeisheneng ya re dulang ho ona. Re romelle di-email. Re thole batho makeisheneng hore re etse bo-petition hore re tsebe ho bona tswelopele eo e ba teng.

Dipapadi di nthusitse haholo bophelong ba ka. Hobaneng di ntlositse seterateng moo ho na leng crime le violence. Jwale di ntlositse seterateng tsa ntlisa dipapading hoo ho nthusitse haholo. Hobaneng kasheno lena ho etsahala ntho tse ngata haholo bathong ba batjha.

Nka etsa hore ke gym-e ka thata, ke be fit-i. Ke tsebe ho kena sehlopheng sena, nka etsa ka bohohle hore ke iprove horeng ke tseba ho bapala bolo. Emeng ke fit-i haholo hore nka e bapala.

Ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo hobaneng healthy body healthy minds. So, ho bohlokwa haholo hobaneng ha o ntso ikwetlisa mmele, o ba fit-i. Emeng ho etsa horeng le kelello ya hao e be fit-i. E etsa hore o kgone ho nahana ka pelenyana, o kgone ho hopola le dintho .

Nkile ka join-a gym. Emeng ne ke dula ke le gym-ing, ka qetelletse ke ifumanetse metswalle e leng horeng ne se re gym-a kaofela. Hoseng re tsosa nang re yang gym-ing kaofela.